Wa house le care nursing agency.

Go botoka go kopanya tse pedi, lelapa le abela lorato lo tshegetso mme dingaka kgotsa malapa a tlhokomelo a ka thusa ka tlhokomelo ya semmuso.

Ditlhophiso tsa setso, malapa a tshwanetse go tlhokomela baagi golwane mo lapeng. Bagolwane ba tlotliwa go reetsa mafoko a bona ga ba a tshwanela go tlogela ba le nosi bana ba tshwanetse go neela tshegetso ya madi le maikutlo, nnete malapa a le mantsi a tshwaetsegile ka tiro ga a kgone go tlhokomela ka botlalo, bagolo tshwane bangwe ba ikutlwa ba le nosi kgotsa ba tlhokwa ke tlhokomelo, mathata a madi a dira gore go nne bokete mme go malapa a tlhokomelo kgotsa batlhokomedi.

Mekgwa le boleng jwa setso di ama tsela e re lebang batsofe le tlhokomelo ya bagolwane ka yona, tlotlo le botlhale, maikarabelo a lelapa, karolo mo setšhabeng mme mo botshelong jwa gompieno, tiro botshelo jwa diteropo le mathata a madi di fokotsa boleng jo mme bagolwane bangwe ba tlhokwa ke tlhokomelo e e kgethegileng.

Nngwe, lelapa le neela lorato, dijo, tshegetso ya letsatsi le letsatsi le tshireletso. Setšhaba se fa tlotlo, puisano le maikarabelo a abelwang mmogo pharologanyo mo ditso ditso tsa Aforika bana ba tshwanetse go tlhokomela batsadi mo lapeng. Ditso tsa bophirimelo go dirisiwa malapa a tlhokomelo le batlhokomelo, ditso tsa Asia di lebile tlotlo e kgolo bana le malapa a a .

care, aging home, factory care nursing agency mme di-clinic .

Brits e a duelwa ka kgwedi di le kgwedi house e a duela kgwedi le kgwedi.

Phenšene ya bagolwane, ditiro tsa madi ka kgwedi go bagolwana, bogolo jwa sixty plus, tlhokomelo ya bongaka e mananeo a setšhaba dikakanyo tsa go tokofatsa oketsa tshegetso ya tlhokomelo mo lapeng le malapa a tlhokomelo gape le tsa ditleliniki tse di tsamayang le di tlhotlheletso tsa botsogo, ruta le go tshegetsa batlhokomedi ba malapa ka bokgoni le tshegetso ya madi a mantle, tsweletsa dikgotlhang tsa letsatsi tsa go fokotsa go kgaogana le ba bangwe.

Nngwe polokelo ya madi e fa letseno le le tshegetsang dijo, meriana le ditlhokego tse di matlhofo e thusa bagolo go dira ditshwetso tsa bona e seng fela go ikaga ka lelapa. Botsogo, e thusa go duela dipalangwa go ya ditleliniking meriana le ditlhokego tse dingwe tsa botsogo.

E fokotsa kgatelelo ya madi, malapa ga a tlhoke go duela dijo, meriana le ditlhokego tse di motlhofo tsotlhe, e tshegetsa batlhokomelo e fa tshedimosetso tsa go tsaya thuso e e oketsegileng fa go tlhokega, e tshegetsa magolwane ba ka reka dilo dingwe ka go fokotsa go ikaga ka lelapa.

Dingwaga di le tse sixty e le dingwaga tse di tlwaelegileng tsa bagolwane le phomolo ya tiro batho ba le bantsi ga ba kgone go dira tiro le go tshwana letseno ka botlalo mo dingwageng tseno.

Dipalangwa tse di aroganyeditsweng mmuso kgotsa NGO e ka fa dithuso tsa mahala kgotsa tsa theko e kwa tlase go ya dipetlele. Ditleliniki tse di tsamayang tlhokomelo ya bongaka e etela gaufi le bagolwane setšhabeng sa bone.

Tshegetso ya madi fana ka makwele a madi a dipalangwa tsa bongaka, ditlhopha tsa telehealth, dirisa dikopano tsa founu kgotsa video go fokotsa tlhoko ya go tsamaya.

E ka ba twenty kilometers gape o ka ba tshwara ka mogala fa o tlhoka thuso.

ya botsogo go netefatsa mongwe le mongwe le ba ba sena madi ba bona tlhokomelo ya bongaka ya motlhofo, thibelo ya malwetse, go lemiwa pele go fokotsa pharologano ya malwetse tshegetso ya bagolwane e thusa ba ba sa kgoneng go tsamaya go ya dipetlele.

Malwetse a a sa fetogeng sukiri ya madi asthma. Malwetse a a tsamayang TB, HIV le AIDS-e, malwetse a amanang le dikotsi tse dinnyane dikgaolo go tsenngwa ke mabele.